Ke tlo iketsetsa ke tlo iqapela mabitso hore ke kgone ho fitisa molaetsa. Dumela mme Moipone, ke Tlaleng ho tswa bankeng ya motse. Ke ne ke etsa boipiletso ho wena. Ho hopotsa hore o tlamehile ho patala kapo ho lefella account ya hao le banka ya rona eo o so kang o e lefella. O lokela ho etsa bo nnete ba hore wa e patala mafelong ana a kgwedi hore account ya hao e seke ya kwalwa kapa ya iswa ho ba mmuso, e leng di akgenteng. O be le letsatsi le monate. Kea leboha.

Dikarete tsa mokitlane tse otla tlamehang ke hore o di sebedise ho reka thepa e tswang mose ho mawatle, e tlameha o etse bo nnete ba hore e ngotswe VISA. Kapa o etsa kopo le banka ya hao hore e kgone ho amohela, o botse hore na kgona ho amohela kapa ho tsamaisana le dibanka tsa mose ho mawatle. Hape o tlameha ho etsa bonnete ba ho sheba le ditjeho tsa tjhelete ha di tsa dibakeng tse ding hore na dia tsamaisana na le tsa moo o tswang teng. O lokela lo sheba le ditshenyehelo tsa o romella thepa e rekang hotswa dibakeng tse ding. Hape o tlameha ho sheba le ho sheba hore na ba kgona ho etsa leano la hore thepa eo oe rekileng ha ebaneng e sao kgotsofatse na o kgona ho kgutlisetsa morao na.

Kea tseba hore hona le tjhelete e ke nkileng ho wena. Ha ne ke le bothateng, ke kopa hore o nkadime ke lo koala mabaka a itseng. Jwale ke na le bothata bo e leng hore ke na le bona bo potlakile. Ha ke sa kgona ho lefa tjhelete eo ke nkileng ho wena, ke ne ke kopa hore o mphe sebakanyana kapa nakonyana e itseng e ka lekantshwang le kgwedi. Hore ke iphumane hore na ke kgona ho lefella jwang. Ke tla etsa hore ke shebe hore na ke tshwara kae, ke tlohella kae hore ke kgone ho etsa tjhelete eo ke tlao lefella ho yona. Ke kopa hore o nkinele matsoho metsing ha ke sa kgone ho patala. Phephi ke kopa o behe pelo sekotlolo ng. Ke tla etsa bo nnete ba hore ka mafelo a kgwedi o fumana tjhelete ya hao. Kea leboha.

O lokela ho tseba hore na o sebedisa network e feng hore o ka kgona ho reka moya wa mohala wa hao? Ha o qeta ho na le nomoro eo e fumanang, eo le horeng o ka kgona ho reka moya ka yona mohaleng wa hao. O lokela ho tobetsa di nomoro tseo, ebe o kenya dinomoro tseo tse teng pampiring tse leng tsona tsa moya, o lokelang ho kenya. Mme o tobetse pele o tobetsa star o bo kenya dinomoro tseo. Ha o qetella o tobetsa hash, ebe o tobetsa okay, e be airtime ya kena mohaleng wa hao. Mme kamora moo o ka kgona ho etsa tsohle tseo o batlang ho di etsa hobane moya wa hao o tlabe o se o le founung ya hao.